Ndingathi iimfazwe zeetekisi ziqala kuba abakhweli baye bangakwazi ukulinda mhlawumbi itekisi itekisi xa liserenkini, bangakwazi ukulinda ukuba ligcwele ngoba kaloku umthetho uthi itekisi liye lihambe ngokugcwala kwalo bangakwazi ukulinda. Bagqibe ekubeni bahambe bayofumana iitekisi abazokuzihayikha ezingalindi ukuthi zigcwale ukuze zihambe. Iqala apho ke imfazwe yeetekisi kuqhankqalazelwe loo nto.

Asikho isizathu kodwa ndingathi oonotekisi bajongene nezinto ezinkulu kakhulu ngoba kaloku akukho lula akukho lula udila nabantu abadala, akukho lula ujongana netekisi kwaye akukho lula ukuba uhlale erenkini itekisi libe lungagcwali ungenzi mali eyoneleyo. Kwaye ezinye izinto ababhekane nazo kukuba abantu bayahamba baye ezindaweni bangazazi bangatsho ukuba bazokohlika phi. Ngoku seyizoba lityala likanotekisi xa ebuzwa ukuba hayi bo washiyeka apha kanti wahlika phi abe esithi akazazi unoteksi kufuneka aphinde abuyele emva ngoba kaloku funeka aqinisekise ukuba loo mntu lo bekhwele kule teksi yakhe uphephile.

Amalungiselelo endizowenza kukuba le ndawo akhenkethele kuyo okanye azokuhlala kuyo ndifuneka ndiqinisekise ukuba zikhona izetyhurithi, lukhona, kugadiwe yonke into ilungile azive naye ekhuselekile azive esekhaya.

Funeke bacaciselwe bazame ucaciselwa ngale meko okanye bakwazi ukuyibona kumaphephandaba nasezindabeni ukuze babone ukuthi kunzima kangakanani ngabasebenzi abasebenzisa itekisi ukuze baphangele.

Umqhubi webhayisikile funeke aqinisekise ukuba uyayijonga imoto, uyajonga emacaleni, uyayijonga imoto phambi kwakhe akabalekisi kakhulu funeka aqinisekise ukuba uyozijonga nee-robots phambi kokuba awele indlela.

Umhambi wenqwelomoya funeke aqinisekise ukuba ingabe inqwelomoya ipetroli igcwele kwaye ingamthatha iyomfikisa na apho aya khona.

Funeka aqinisekise ukuba uyozijonga izipili ukuba akukho akukho moto okanye ibhayisekile ezayo ecaleni. Funeka aqinisekise ukuba akahambi caleni kakhulu ukuze izokwazi nokuhamba ibhayisekile ecaleni kwakhe. Funeke enzele aqinisekise ukuba uyozijonga kwa iirobhothsi maseyeqhuba ukuze aphephe engozini.

Kuba kaloku ayisithi sonke abanempilo entle ebhasini kungenzeka ukuba mna andikwazi ukumelana necuba ndinesifuba. Loo nto iya kwenza ukuba ndingaziva ndirayithi okanye namkelekile kulo bhasi leyo ngoba kaloku ukuba ndiyagula xa ndidibana necuba. Loo nto leyo ingenza abo ndibe sesibhedlele ingabi ingabikho ntle indlela yethu nebhasi.

Uye ujonge ngokucinga okwenzekileyo ngoko ubukhwele imoto uhamba indlela ende uye ucinge ukuba engaphuhlisa kwaphi.

Into yokubiwa kweentambo zombane inobungozi kakhulu kwaye abo baye babandakanyeke ekubeni iintambo zombane ndingathi kusube bebuncamile ubomi babo, bangakhathaliseki ukuba noba kungenzeka nantoni na ngobomi babo ngoba kaloku kuyingozi kakhulu uba ungathatha iintambo zombane ngokungekho semthethweni, kuyingozi kakhulu ungafa nofa. So ndingathi nje abo baye babandakanyeke kwezo ngxaki ngabantu ababuncamileyo ubomi babo abangakhathaliseki nokuba kungenzeka ntoni na abasebezincamile.